Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama batlhokatiro ka tsela e e leng gore ga e ya siama, ka gore ga e le gore ga ba bereke, go nna thata gore ba ka reka data.

Ke dirisa data ya kgwedi mme e tlhakane le data ya night surf. Ke reka ka makgolo a lesome a diranta, mme e tsaya kgwedi ka gonne e dirise wa gangwe mo motshegareng le mo bosigong. Ke tlhopha yone ka gonne ke moithuti ebile ke rata go tsoga ke ba le go le bosigo, mme tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase thata.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng, ke tlhwatlhwa ya diranta di le masome le bone. Mme e tsere dibeke di le pedi gore e ka fela. Motho ga a reka data o tshwanetse ke go lebelela boleele jwa nako e data e tshwanetseng ke go tsaya, mme le go fela ka yone.

Data ya di-gig e ka intumedisang ke ya makgolo a lesome, ka gore ke solofela fa e ka nthusa go ka dira tiro ya sekolo le go ka tsena ka go teng ga inthanete. Mme nka batla gore e tsene mo magareng ga kgwedi kgotsa kwa ntlheng ga kgwedi.

Mafaratlhatlha a thekenoloji ya five G a fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone, ka gore re tlile go dira dilo di le dintsi ka bonako. Mme madirelo a ka thusegang ka kgatelopele ena ke dipetlele le diyunibesithi. Mme ditšhono tse dišwa tse eleng gore di ka nna teng, ka ntlha ya go dirisa mafaratlhatlha a thekenoloji ka bonako, ke gore go nna le tokafalo ya tlhagiso le koketso ya bokgoni.

O dirisa dinomoro tse e leng gore di mo reciept ya gago, go tsenya data mme o tshwanetse ke go latela ditaelo tse e leng gore di kwadilwe mo pampitshana teng eo ya go tsenya data.

O tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore fa data ya gago e fela, o tshwanetse ke go reka e nngwe. Mme gore o e boloke o tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore o tima data fa o fetsa go e dirisa.

Ke dira bonnete jwa gore re ke reka mowa e be ke o fetola ke o dira data. Ka gonne ke kgona go reka data e le ntsinyana, mme mokgwa o dira gore ke boloke madi a le mantsi. Mme ebile ke nngwe ya ditsela tsa go boloka madi.

Ee nna le tsala ya me re ka aroganya data, mme se tshwanetseng go diragala ke gore o tshwanetse go dirisa network e e tshwanang le ya me, gore a ka amogela data e leng gore ke ya me.

Ke nagana gore dithulaganyo tsa data ya mogala e leng gore e mo seatleng, di tlile go fetoga thata ka lebaka la Wi-Fi. Mme data e tlile go tura, dithulaganyo di tla nna di le teng go akaretsa mongwe le mongwe. Mme ditlhwatlhwa di a fetoga tsa data, mme bontsi jwa batho ba tlile go amega ka tsela e e sa siamang ka gore bontsi jwa batho, ba tlile go palelwa ke go reka data e turang le ba tshabela ko di-Wi-Fi-eng.

Baithuti ba tshwanetse ke go dirisa megala e botlhajana ka gore e ba thusa go dira tiro ya sekolo, le go ka dira ditiro tse di batlang dipatlisiso.

Thekenoloji e e tshwanang le AI e tokafatsa botshelo jwa rona, ka gore e dira gore dithuto tsa ditheo tse di kgolwane, di kgone go fitlhelela dipatlisiso tse di maleba.

Ke nnete thekenoloji e tsweletswe ka go tlhabolola lefatshe mme ke bona AI e tsietsa batho, ka gore motho o solofela mo go AI. Mme o baya tshepo ya gage yotlhe mo go AI, mme nna ga ke dirisa AI ke neela AI patlisiso yame, Mme AI intirela patlisiso yotlhe, mme nna ke nna fela ga ke dire sepe ebile ga ke akanye.

Thekenoloji e a gola, mme ka gore e diriwa ke batho ba e leng gore ba batla go itse, mme ba batla go rarabolola mathata a rona. Mme ba batle le go dira mathata a mangwe gape, godimo ga moo mme botlhale jwa maitirelo ke go dira seo motho a palelwang ke go se dira.

Maitirelo a kgona go akanyetsa ka bonako le go rarabolola bothata ka bonako, mme batho ba kgona go netefatsa selo mme ba na le maikutlo. Maitirelo ga a kgone go netefatsa selo mme maitirelo ga a na le o ne maikutlo.

Ka gore botlhale jwa maitirelo ke botlhale jwa motšhini, mme botlhale jwa batho ke botlhale jwa tlhago.

Botlhale jwa maitirelo bo amile batho le matshelo a batho ka tsela e e siameng ka gore re nne ra nna le di sanitizer tse di dirisiwang ke metšhini. Mme ebile re kgone go bona le gore ke palo e feng ya batho ba e leng gore ba tshwere ke mogare wa COVID-19. Le gore re ka e thusa jang go tswa mo thusong ya maitirelo.

O kgona go akanyetsa ka bonako mme ebile di araba motho ka bonako. Mme bathusi ba inthanete ba tsaya sebaka le lobaka lo loleele gore ba ka go araba kgotsa ba go thusa ka sengwe.

Botlhale jwa maitirelo ga a na bonnete mme maitirelo gana maikutlo, a araba le go thusa ka dibuka eseng ka maitemogelo a batho. Mme o ka tsena mo kotsing fa o ka dirisa maitirelo ka gore maitirelo ga a na nnete.